Umleqwa ndiyawuthanda kakhulu, ndiwuthanda nawo ngokungazenzisiyo. Ukutya kwesiXhosa, nqwa nenkukhu yesiXhosa ebizwa ngoba ngumleqwa, ndiyithanda kakhulu ngoba nayo inencasa. Incasa yayo nayo, qha ke ithatha ixesha xa uyimisile phaya and ayifuni ugalele yonke into emleqweni. Galela nje elaa tswele, nalo eli tswele not eli silisebenzisayo lesilungu, likhona elaa tswele lethu lokuqala lesiXhosa. Sithathe elaa tswele phayana, ufake elaa tswele qha kuphela ungayifaki ispayisi. Ufake nje ityuwa nje qha, uwuyeke ubile umleqwa uvuthisiswe nawo. Umleqwa uba uwupheke ngaloo ndlela ngunamba one. Uye uvuthwe and unencasa eyona nto ehamba phambili.

Ezam izimvo ngalo mba zezoba kubalulekile umntu alufunde ulwimi lakhe. Lelona lwimi libalulekileyo kuqala loba umntu makakwazi ulifunda, wandule ke ngoku uyofunda isaNgesi. IsiNgesi sesi ke ngoku sonke sikwazi ufikelela kuso, kwabamhlophe nabamnyama. Siye sithethe xa sithethayo sithethe isiNgesi ngenxa yento yoba yeyona language esikwazi ukufika, lelona lwimi esikwazi ufikelela kulo. Kodwa ayithi loo nto zilibale uba ngubani, ufunde ungxamele ezinye iilwimi kanti eli lakho ilwimi awulazi. Qala kwelakho ulwimi, uzazi ungubani, uzazi futhi ilwimi lakho zintoni ofuneka uzazile. Wandule ke ngoku ngohamba uyofunda ezinye iilwimi, uqala kwi-English uqhubekeke ke nezinye nezinye.

Xa kusenziwa umcimbi mna ngokwehlobo endilaziyo, kubalulekile ubize abantu abadala bokuhlala. Ngabona babaluleke kakhulu apho ukuze kube kanti umcimbi uqhubeke. Umcimbi ke awukwazi uqhubeka ngaphandle kwabantu abadala bokuhlala, ngoba kuye kuphakame ixhego elidala lelo khaya lichaza ngalo mcimbi. Uthi ke ngoku ukuze uqhubeke funeka kuphakame ixhego elidala lokuhlala. Elo lizawuphakama livume le nto izawube ithethwa, livuma nokuqhubekeka komsebenzi, ukuba ungaqhubekeka. Ewe yena ukhona, ukhona for aze axelele nabanye ukuba bekukho umsebenzi wento ethile ubusenziwa . Ndicinga uba yiloo nto ke mna ke leyo ibangela kumenywe abantu abadala bokuhlala, ixhego nexhegokazi.

Indlela yokugcina inkolo nenkcubeko yethu yindlela yoba masifundisaneni. Le nto yaqala kookhokho, ookhokho bafundisa ootatomkhulu bethu. Ootatomkhulu bethu noomakhulu bethu bafundisa abantwana babo, ootata bethu noomama bethu. Oomama bethu nabo bafundisa oonyana babo, othina. Ithi ke loo nto nathi sizawuzala sizale abantwana, abantwana funeka sibafundisile ngenkolo nenkcubeko yethu kuzokwazeka uba bangayilahli. Nathi ngelinye ilanga songabikho emhlabeni, nabo bazawushiyeka befundisa esinye isizukululwana. Generation nga-generation makuxelelwane kufundiswane kuzokwazeka uba iqhubeke yonke le nto iye kwisizukulwana esizayo.

Indlela yona le endiye ndibe yiyo yindlela nam endingakwazi uyibalisa, ngoba ndiye ndonwabele le nto ndiza kutya into endiyithandayo. Ndonwabele le nto oku kutya ikukutya okunesondlo, okunencasa. Ngoba kunento endiye ndayibona, ukutya kwakudala kunomehluko kunoku kwangoku. Ewe ziyaphekwa ii-salads nentonintoni, kodwa laa mngqusho lo uwuqhelileyo nalaa mvubo uwuqhelileyo uye ukhumbuleke ngoba unesondlo kwaye kukona kutya okwenza yonke into iqine emzimbeni wakho. Amandla avela pha xa kuthe watya ukutya okuthandayo ngendlela le okuthanda ngayo. So uye ukutye okokutya ngeyona ndlela uqonde uba nawe uyakuthanda.

Oodade bomkhwetha kaloku kweli siko lokwaluka ngabona bantu abaye balungiselele umkhwetha. Kufuneka umkhwetha etyile xa ephaya. Funeka umkhwetha esoloko ephekelwa mihla ngemihla, asoloko ukutya kukhona. Akakwazi ukuphekelwa ngumntu osuka ngaphandle ongamaziyo, funeke ephekelwe ngumntu walapha ekhaya, ngoodadewabo. Kuzokwazeka uba umkhwetha xa uphumayo akwazi ufumana iimfanelo zakhe zekhaya ezoba engudade bomkhwetha, ebephekela umkhwetha kwezaa ntsuku zonke.

Ndibona ukuba ingathi ngumbono omhle kakhulu mna. Ngoba umakhulu ngowelikhaya, umakhulu sikhulela kuye sonke. Futhi besinothanda uba igama likamakhulu lihlale liyinto ekhoyo ebalulekileyo kweli khaya. Ngoku ke andiyiboni ingumbono ombi lowo, xa kuzothiywa isizukulwana sikamakhulu ngegama likamakhulu. Kuzokwazeka igama likamakhulu lingalibaleki, lihlale likhona kweli khaya.

Indlela lula yokufundisa umntana utywala besintu, indlela lula kumthatha umbeke apha ecaleni kwakho xa usila. Xa uqala nje udubela ezaa zidudu, uqala upheka izidudu, mbeke apha ecaleni kwakho, nithi nipheka nipheke nonke. Kuzokwazeka uba abone apha endleleni njengoba kusenziwa kwenziwa njani. Kufakwe, yonke laa nto kude kuyofikelela emhluzweni, oko ebebekwe ecaleni kobani, komama. Kuzokwazeka uba umntu afunde le nto kufuneka eyifundile, kufuneka eyazile. Ngelo hlobo ndicinga uba kungalula kakhulu.